E mong wa mohaisane wa ka ke la ka utlwa a ba le tletlebo ka hore medical o hula tjhelete e ngata. Hobaneng mohlala wa pele ke onanang o ne a kula, a tshwerwe ke ho itseng, le nna ke tshwerwe ke ho itseng, ya ba yena o ya ngakeng ya hae ya medical a fuwa meriana eo a e fuwe, le nna kea ya tliliniking ke a fuwa meriana e ke e fumaneng, empa ha re fihla meriana ya rona ya tshwana, ke e meng ya meriana a e fuweng hona bookelong ba medical. Ho fumantshahala hore batho bana ba hula tjhelete e ngata, ba hula tjhelete ya maroko, tjhelete ya ho kopana le doctor, tjhelete ya meriana, tjhelete ya nako eo o e dutseng nakong eo o leng ho yona, jwale e ba ngata haholo ho feta ka mokgwa oo nka beng ke ile chemist-ing kapa hona ngakeng e tlwaelehileng nka beng ke patetse ka teng, thoko tsa bona di ba hodimo haholo.

Mona ke tlo hlalosetsa ka hore hobaneng ditjheho tsa cheque di fapane le tsa savings account. Ke ka ho ba cheque ke account-o e motho ya kgonang ho hula kapa ho beha boleng bo hodimo ba tjhelete hona le di-savings account. Savings account e na le boleng bo itseng ba tjhelete o ka e fumanang ho fitlhela sebakeng se itseng, empa cheque yona o kgona ho ntsha tjhelete e ngata ka nako e nyane kapa ka nako eo o e batlang ka yona ka hare ho banka. Ke ka hoo cheque boleng ba yona bo leng hodimo ho feta ba di-savings account.

Tjhehe, mashonisa ke bona hore ke na le nako e telele ke ntse ke o patala, empa ke sa qete dipehelo tsa hao di hodimo, ebile ha ona mohau. Ke na le dikgwedi tse tshelela ke ntse ke o patala tswala ya tjhelete o neng o ngadimme yona, empa ke fumana hore motsotsong wa hona jwale, ha ke sa na matla kapa ona bokgoni ba ho nka ho patala tjhelete e fetang eo ke seng ke o nehile yona, ke maswabi nkeke ka kgona ho patala.

Dumela hle ntate. Ke ne ke kopa thuso ka hore lebitso la ka le tle le phomuhe kapa leano le leng le nka le etsang hore ke kgone ho reka thepa ya ntlo. Ke ne ke apply-etse kapa ke kentse kopo ya hore ke batla ho reka disoufa le TV, empa ha ke kgone ho ba lebitso la ka le boemong bo bobe, ke kopa o nthuse ka ditokomane kapa ka seo nka se etsang hore lebitso la ka le be bobebe hore, ke tle ke tsebe ho ba le theolelo e tlase. Kapa le bitso la ka nka patala bokae ha banka e ka nthusa ho patala sekoloto seo sa lebitso la ka le senyehileng, hore ke ke tle ke tsebe ho nka sekoloto hape.

E ngwe ya taba e ke utlwileng ka ditokofele ke hore, batho ha ba sebetsane le batho hantle. Mohlomong re bane setokofeleng sa rona, batho le ba fa tjhelete e kana ka thousand ranta kapa dikete hore ba di behe kgwedi le kgwedi. Batho ba ba le botsotsi rona re nahana hore ba ntse ba boloka tjhelete, athe ha o bolokuwe tjhelete, ha selemo se fela tjhelete ha eyo. Ka nako tse ding batho ba ditokofele tse etsang hore re tshabe ho kena ditokofele tse, motho o tla ba re itse ka di-four tsa Tshitwe, ra kopana kaofela hore re tlo shera tjhelete, empa ha o fumana ka nqane, e mong wa ba bang ba ditokofele o sa tip-ile ditsotsi kapa ditlokotsebe hore di tle di tlo re nkela tjhelete ya ho kgodisana kapa motshellano wa rona.